Dilo tse di sekasekiwang ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto ke ID ya gago, tshupo ya gago ya go bontsha gore o mang.

Se o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshweetso ya gore o dirisa karata ya sekoloto ke gore o itse gore o kgona go patela sekoloto seo gobaneng ba ka go thibelela mo dilong tse dintsi tse e le gore mo tsamayong ya nako o tla bo o tlhoka go di dira go sa kgone go di fitlhelela ga o sa patele sekoloto seo.

Dilo tse di ka dirang go fokotsa, ke gore ga ba go tlametse madi a a ritseng, ba sa tsenya dinamanyana ko morago, o a buse fela jaaka ba go a neile.

Diphoso tse e leng gore o sa di dira ke gore ga ba go tlametse sekoloto seo, o seke bewe wa tlodisa kgwedi nngwe o re nna ga ke patele gonne ka mokgwa o sa patelang ka teng madi a gago koketso ya gago ya sekoloto sa madi ya go okediwa ka dinamanyana mo thoko ke gore o kopa ya gago e tsamaye sentle ke gore o dire dilo tse di siameng ba lebelela le gore a ko sekolong wa tsamaya wa kolota teng, a o ne o patela ka nako.

Se se botlhokwa se o tshwanetseng go se dira ke go dula fatshe o buisa sengwe le sengwe se e leng gore ba tla be le dira thulaganyo, wena le batho ba karata ya sekoloto pele ga o ka dira kopo gonne go na le diphoso tse dintsi tse e leng gore ra di dira re phela re dira dikopo mme re sa bale melao le melawana.

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata mme go ka thusa batho ba motse ba e leng gore ba na le mathata ka tsa ditšhelete. Fa ba batla karata ya sekoloto nka ba fa ona mme nna ka dira gore kopo ya ka e seke ya ba ko godimo jaaka dikopo tsa batho ba bangwe gobane re le batho ra tseba gore re a sokola.

Dilo tse e leng gore di dirwa di tseya ke banka ba simolola ka go lebelela gore o bereka ko kae le gore o na le sebaka se se kae o bereka ko teng le gore a na ga o na dikoloto go le gongwe ntle le bona.

Dilo tse e leng gore di borai ke gore go beiwa gore o tlile go patala nako e kanang kae, dikgwedi di ka ba tse kae?

Dituelo tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a di melemo account-ong, di ka tilwa ka gore di fokodiwe gonne ba tsenya madi a le mantsi.

Ke akanya gore batho ba dibanka ba ka fokotsa ka Seesemane ba di bitsa di-charges, ba ka difokotsa gore batho ba seke ba latlhegelwa ke madi a mantsi.

Ke akanya gore a banka ya go ntsha madi a go tsaya leeto e ntsha madi fela ka matsatsi a e leng gore a ba ile gore leeto leo e tlabe le le leng.

Forex ke motshameko O o kotsi thata o e leng gore ga o dirisa o ka nna le six trillion go ya ko godimo madi a o ka kry-ang go tlhokega dilo tsa go tshwana le gore o bule account-o ya forex ga o batla go tsenela forex, o itse le bokotsi ba forex gore e ka tswa e le eng mme diphitlhelelo tsa teng o ka di baakanya jang ga di ka o ka iphitlhela o le mo go tsone. Morago ga moo, o tsenya madi mo akhaontong ya gago ya forex kwa morago o tla kry-a dinamane tsa gago tsa go tlhatswa madi.